Ewe, ingasebenza ngoba kaloku umntu ohamba ngesithuthi esinamavili akazusokolisa xa kufuneke ekhwelile okanye xa kufuneke ehlile. Yenzela loo nto, yenzela abantu abakhweleyo noonotekisi izinto lula.

Kufuneke aqinisekise ukuba amatayeri na asemgangathweni ukuba angahamba uhambo ulude, aqinisekise ukuba ipetroli okanye amafutha enqwelo aphelele na, awazi kuphela okanye alungele uhamba uhambo olude. Imoto yakhe isemgangathweni ukuba ingahamba uhambo olude, abazudibana nazingxaki?

Kukubamba nabani na ofumaniseke ukuba ulayishe abantu abadlulileyo kwinani elifunekayo etekisini yakhe, umntu ahambe ayoqamela ngenqindi eziseleni okanye abhatale imali. Kungenjalo kuzawunyanzeleka ukuba kuqashwe abantu abazawuba sezindleleni bajonge, bamonithe iimoto eziphumayo uhambo olude neziya kwalapha kufutshane. Ngoko ke lo mkhwa unganqaba.

Ndicela uxolo bakhweli ngokufika emva kwexesha, ngokunifikisa emva kwexesha emsebenzini. Ndiyathembisa ukuba ndiza kwenza ngcono ndinifikise phambi kwexesha, noko nibe early.

Andiboni khuseleko kuzo zombini ngoba kaloku zombini zihamba endleleni enye, zihamba apho kuphithizela khona ezinye iimoto. Abantu abafani, ungacinga wena ukuqhuba ngokulungileyo kuse kuthi gqi omnye umntu aqhube abe engakwazi ukuqhuba okanye engenazo iimpepha zokuqhuba azo kugila. Ngoko ke kum kunye kuyafana, akukho kukhuseleka. Uhamba ngentlahla yakho okanye ngelishwa lakho. Kuxhomekeke ngokokuqhuba ke komqhubi lo ozabe eqhuba ngelo xesha.

Yibhasi enedekha enye ekhuselekileyo. Ngoba kaloku ibhasi enedekha enye ayinyuki phezulu kakhulu, ngoko ke ayinokuwa lula xa ibethe into okanye ihamba emgaqweni onemingxuma.

Ndingamxelela kaloku udrayiva ukuba ndilibele isipaji sam esinekhadi lokubhatala, ndehle. Ukuba uyandilinda ixhomekeke kuye okanye akandilindi na. Ndihambe ndiyothatha ikhadi lam endlini, ndawukhwela elandelayo ibhasi. Ndixele emsebenzini ukuba ndiza kuba leyithi.

Ndingathetha nomqhubi webhasi. Ukuba akavumi ukuba ndibhatale ngemali, ndicele kwabanye abakhweli bebhasi ukuba bandibhatalele ndiyazi ke umntu ndiza kumnika imali.

Ndingamchazela ummelwane wam ukuba afike kwangethuba esitopini sebhasi, angabi leyithi ngoba ibhasi iza kumeqa.

Ndingaziva ndiphoxile kodwa ke ndingathini? Ndingayilinda okanye ndikhwele itekisi.